Ke rata ho shebella SABC one, SABC three, Natural Geographic le channel ya Variety TV le Supersport. Hobane SABC one e re fa ditaba tsa selehae ho kenyeletsa le yona SABC three e re fa dipale tsa selehae, mme Natural Geographic e re ruta haholo ka tsa diphoofolo, e tsamaya dinaha tsena tsohle e pota mafatshe ana ohle ho tlo re bontsha diphoofolo tsa mefuta tse phelang mona ke ka hoo ke e ratang ka ho fetisisa, mme Variety TV e re bontsha tsa dipapadi, dipapadi ka mefuta, mme Supersport yona e re bontsha tsa bolo, e leng yona papadi e ke e ratang haholo.

Batjha ba tshwanetse hore ba kenella haholo diprojekeng tsena tse kenyelletsang taba tsa technology. Ha jwale ke bua ka yona Wi-Fi e leng ya tsona tse ding tsa technology. Ho tseba ka ho Wi-Fi ka botebo ho ka thusa haholo hore o qobe taba tse ka reng di-scammer-a, taba tse kareng ho hlekefetswa ka di Wi-Fi, mme ho fana ka dinomoro tsa hao tsa lekunutu, mme Wi-Fi e ka thusa batjha haholo ka ha sena se tla ba thusa hore ba kgone ho batla mesebetsi, ka ha mesebetsi ya jwale e se batlwa online e leng ona marangrangeng ona ana a dikgokahanyo kapo hona ka difonofono. Sena se ka ba thusa haholo ka hobane ba tla ba ne ba na le internet e haufinyana le motseng wa bona, ha o sa tla hlokahala ba ye hole ditoropong kapa hona di-university moo Wi-Fi e leng teng, mme ba kenang sekolo ba tla kgona le bona, ba sebedise Wi-Fi ena ho etsa mosebetsi wa bona wa sekolo.

Ke tlo tshwanela ke ho ya sebakeng se haufinyana moo network e leng teng kapo hona internet moo e leng teng. Ha ho se jwalo, ke tlo tshwanela hore, ha ele hore ke sebedisa Wi-Fi ke tlo tshwanela hore ke kenye sim card tsa MTN kapa Telkom ho sheba hore network ka lehlakoreng le leng hore e tla kgutla na. Ha o se jwale e sa kgutle, ke tla tshwanela ke hore ke palame ke ye sebakeng se ka reng bo toropong mo thotseng bo di-library mo ho senang lerata teng, ke kgone ho etsa mosebetsi wa ka ka botlalo ha ele hore ke kgona ho bua le baokamedi ba ka, ke tla ba hlalosetsa bothata bo ke nang le bona, mme ke tla qetela mosebetsi wa ka ha motlakase o so kgutlile.

Tjhehe, di-chatbot le di-virtual assistance di ke ke tsa sebetsa ka ska ha batho ba ne ba sebetsa, hobane di-virtual assistance le di-chatbot ke ntho tse rupelletsweng. Di rupelletswe ho fihlella moo di rupelletsweng, mme ha di ka nqane ho thupello ya tsona, ha batho bona ba sebedisa maikutlo le kelello ya bona hore ba thuse batho, mme ba ka o hlalosetsa ho ya ka botlalo ka se, ke bolela hore di-chatbot le di-virtual assistance ha di kgone ho thusa batho ka ho phethahala.

A ka qala ka ho batla seteishene mo a tla sebetsa teng, mme a etse dipatlisiso kapa tsona diphuputso ka seteishene seno, hore mananeo a tsamaya jwang, ditaba di balwa jwang, mmino bao le etsang, mme a boele a batle marangrang a ona a dikgokahanyo kapa dinomoro tsa bona tsa mohala, mme a letsetse botsamaisi kapa ho ba hona ho ba romella molaetsa wa email moo a itlhalosang ka botlalo, mme email e tsamaya le kgatiso e nyane moo o balang ditaba teng, mme ebe o e romella botsamaisi ebe o so tla utlwa ho botsamaisi hore bo araba bo reng, e ka ba ka tsela ya baithaupi ha sebaka se le teng, kapa e ka ba ka tsela ya ho ithuta. Mme sena se ka thusa haholo ka ha ska se ka ofa tsebo e ngata mona seyalemoyeng.

Mokgotsi, ke nahana ho sebedisa tsebo ya ka ya ho pheha hore ke be influencer-a ya Tiktok, mme ke tla qala ka ho etsa kgatiswa di-video, mme ke post-e video tse tharo ka letsatsi ka sena se tla nthusa hore ke bone batho ba thabela seo ke se post-ang kapa , mme ha ba qala ba kena ba rata seo ke se postang, ke tla ya ke lo qoqa le bona ka mane ka di-comment-eng ke utlwe hore bothata ba ka bo hokae di-video-ng moo ke tsebe ho itukisa diphoso. Ka ho sena se tla nketsetsa balatedi ba bangata, ha balatedi ba bangata ba ntse ba kena ke ha tjhelete e ntseng.

Ke nahana o batla ho tla ka botsotsi kapo hona ho scam-a. Hobaneng ha re sebedisa Wi-Fi ya hae re tlo kgona re kene marangrang a rona, e leng di-account tsa rona tsa di-Facebook, di-Instagram kapo tsona di-account tsa rona tsa dibanka moo re tla kenya di-PIN tsa rona, a kgone ho bona hore re sebedisa eng, re etsa jwang, mme ka seo a ka kgona ho nka di-PIN tseo, a kena dibankeng tsa rona, a kena marangrang a rona a dikgokahanyo, mme a hack-a di-account tsa rona, a reka le di-account tsa rona tsa dibanka, a nka ditjhelete. Mme akhaonteng tsa di-Facebook, a post-a ka mokgo a post-ang ka teng, kapa a nka dintlha tsa hao tsa bohlokwa e leng .